sa me re apara go mme ga sa nka sa fetoga.

Go tlaya ka moletlo gore ke wa eng fa e leng gore ke moletlo o amaneng le go apara tsa setso, ee o ka apara tsa setso.

Ke moaparo wa setso wa ma-Zulu ka hobane, ke rata ka mo ba tlhompang setso sa bona fa ba apere le mmino wa bone.

Ga ke bone go na le bothata gore mongwe a ka apara mofuta wa seaparo o rileng ka hobane mongwe le mongwe o kgona go apara ka mokgwa o a ratang ka teng.

Diaparo tsa bona di farologane go tshwana le tsa ba-Tswana kapa tsa ba-Sotho, go bontsha gore ke tsa setso o tla bona monna mo-Sotho a apere kobo le kuane a itshwaretse .

Ga a tshwanela go bonagatsa dirope tsa gagwe fa apere le go ntsha matsele.

Ke nagana gore tsa Setswana ba di dira ka letlalo la nku kapa la kgomo.

Ke bona di ba tshwanela go mme di bontsha bosadi ka mogare ga bone le ka fa ntle.

Go ya ka nna ke bona di ka tshela mmogo ka hobane bophelo jwa segompieno ga re sa tshwantsha gore wena o apereng.

Ditso tse dingwe basadi ba apara ka mo go sa tshwanelang ka hobane ba ntsha matsele, go bontshiwa le tseo tse di sa bolediweng.

Ee, ka gonne bophelo jwa segompieno motho wa monna o kgona go apara diaparo tsa basadi, go mme mosadi o kgona go apara diaparo tsa banna go supa ka mo re lekanang ka teng.

Ga gona kamano go ya ka moaparo wa basadi e kileng ka o bona, ka hobane le gompieno basadi ba sa santsane ba na le diaparo tse e leng gore fa ba di apere ba ntsha matsele.

Ke nagana gore ba leka go ka kopantsha bophelo ba bogologolo le bophelo ba segompieno.

Tshwana le diaparo tse ba di apereng ba ntshang matsele le marago.

Di bontsha bosadi bo mosadi e leng bona, le botlhokwa ba gagwe.

Go bateng ga fashion-e ke nagana gore phetogo ya yona ke gore mongwe le mongwe apare sengwe le sengwe se a se ratang, se se mo kgotsofatsang, se se mo tshwannang.

Ke nagana gore bontsi jwa batho ba ka tlogela go apara diaparo tsa setso, mme ba apara tsa fashion-e tsa bophelo ba segompieno.

Tsa ba-Sotho ka gonne ke rata kobo tsa bone, di bofuthu le ka mo di leng ka gona.

Gantsi batho ga nkitla ba apara diaparo tsa setso, mme go na le diaparo tse di rileng tsa manyalo tse batho ba di aparang.

Mo lefelong la me go tletse ba-Tswana, gantsi fa e le meletlo go apariwa .

Di bontsha ka moo bophelo jwa segologolo batho e ne ba ne ba na le tlhompho tota, ba latelela molao go gaisa ba segompieno.

ka gonne ke mo-Tswana, go mme rona ba-Tswana re apara for diaparo tsa setso.

Fa basadi ba apere setso ba apara fela matlalo go khupetsa fa pele le ka morago, ba apara gape le di matlalonyana a kareng dituku go sireletsa matsele, banna ba apara fela.